Umfundi ngamnye umntwana ngamnye unelungelo lemfundo. Ngoko ke isohlwayo esokuba makathi xa athe wakhulelwa ahlale ekhaya. Kwaye imbi ngento yokokuba isohlwayo eso siba sesomntwana oyintombazana kuphela ze oyinkwenkwe yena aqhubeke nemfundo. Ndicinga ukuba noko siyawanyasha amalungelo abantwana abangamantombazana ngolo hlobo. Makavunyelwe umfundi aqhubeke nezifundo zakhe abeleke aphinde abuyele esikolweni.

Umntwana oyintombazana angatolikela umama wakhe. Kungenjalo ukuba umama uyakwazi ukubhala ndingamnika incwadi apho siza kuthetha khona abhale phantsi. Uba ndinombuza, ndimbuze ndiwubhale phantsi ze naye abhale phantsi impendulo yakhe.

Ndingamcebisa okokuba makabize abantu abadala apho aza kubaxelela khona ngale ngxaki ajongene nayo yokuxhatshazwa ngumalume. Ukuba ngaba abanaso isisombululo ndingamkhapha aye emapoliseni ayokuvulela umalume ityala. Abantu besifazane bayaphela kukubulawa ngamadoda, aqale ngokubabetha kuqala ze aphele se ebabulala.

Okokuqala, angamxhasa ngokuthi amncedise ukujongana nosana. Xa umntwana ekhala amncedise ukuluthuthuzela ukulucoca ukunceda unkosikazi ukuba unengqaqambo ezithile. Angamsa kwagqirha kubantu abenza iinkonzo zokukhanselisha ukuze afumane kulo uloluleko lwengqondo ngoba kaloku angaphela ezonzakalisa esonzakalisa nosana xa angalufumani uncedo.

Ndingaya ngokuba ndizawube ndifumene iingcebiso kumntu endimthembayo. Impilo yam ibalulekile. Ngoko ke ndingenza nantoni na ukuba ndifumane uncedo ukuze ndibe ngcono.

Andivumelani naye ngoba kaloku, ewe, umthandazo ubalulekile kwaye uluncedo kakhulu ebantwini kodwa zikhona izigulo ezidinga iipilisi onokuthi xa unongazisebenzisi iipilisi uphele usweleka. Ewe, kulungile kona ukuba yonke into uyincedise ngomthandazo. Uza kuthi xa usela iipilisi zakho uqale uthandaze, naxa sele ugqibile uthandaze khona ukuze zisebenze, uThixo akuncedise ukuba zisebenze emzimbeni wakho.

Ndingoyika, ndingothuka kodwa ke andingeze ndibaleke ngoba ngumsebenzi wam okokuba ndincede abantu abagulayo. Ndingahlala ndinyamezele, ndijonge indlela andinokwazi ukumnceda ngayo okanye ndicele uncedo kumntu onolwazi ukuba angancedeka njani na utata lowo.

Okokuqala, ndingabiza umfundi lowo ndimqinisekise ukuba ukhululekile makakhululeke kwaye ukhuselekile esikolweni kwaye unelungelo lokufunda njengaye wonke umfundi. Okwesibini, ndingabiza nentlanganiso yawo wonke umfundi nootitshala, ndizame ukujongana nale nto umba, ndithethe ngalo mba wohletywa komntwana kananjalo ndibaqononondise ukuba kubalulekile ukuba akhuseleke umfundi eyadini yesikolo. Kwaye naye unelungelo njengabo bonke abafundi lokuba abe sesikolweni. Mabayeke ke into abayenzayo yokuba bamhlebe kodwa kumele ukuba bamkhusele kwaye bamxhase ngamaxesha onke ngandlela zonke.

Kubalulekile ukuqinisekisa ukuba iyeza lelenyani kwaye likhuselekile kuba ukuba ndinokusela iyeza elingeyonyani elingakhuselekanga lingandibulala nabo banokuthi balisebenzise bakufutshane nam nabo linga nemiphumela emibi kubo. Lingabenzakalisa, lingababulala.

Ewe, ndiyakholelwa kwizangoma. Zikhona izangoma zokwenyani ezenza umsebenzi omhle eziphilisayo abantu abagulayo, ezibonayo izinto esingakwazi ukuzibona thina, ezisebenzisana nabantu abaphantsi. Kodwa zikhona nezo ke zobuxoki. Ndiyakholelwa ke kwezo zenyani ngoba zisoloko zisenza kwaye ziphilisa abantu.

Iinkonzo zikaxakeka zithatha ixesha ukuphendula xa zibiziwe. Amaxesha amaninzi kude umntu asweleke oko ebelindele iinkonzo zikaxakeka. Ukuba yindlu etshayo ide itshe iphele zingakhange zifike iinkonzo zikaxakeka. Amaxesha amaninzi ke ndiqaphele ukuba bayarojwa ezilokishini esihlala kuzo, ngoko ke bayoyika. Baye baphele bengangeni ezilokishini bazokunika uncedo njengoko thina silindele.

Inkqubo yokutyiswa kwabantwana iyayenza, eyayizalisekisa injongo yayo ngoba abantwana abaninzi baphuma kumakhaya ahlelelekileyo apho bangakwazi nokufumana isidlo sakusasa. Bafika ke esikolweni batye ipapa phambi kokuba kuqale isikolo. Ze ngekhefu bahambe bayokufumana isidlo sasemini. Loo nto ibagcina noko besezingqondweni bedlamkile ngoba kukho into ethunjini, nto leyo ibingazukwenzeka ukuba ngaba belingekho, bekungekho ukutya ezikolweni. Iyabanceda kakhulu kwaye ibenza bakhuthalele isikolo.

Kuyaxhalabisa kakhulu ngokuba kaloku ndiza ngakwazi ukufika ndithethe indlela endiziva ngayo. Okanye ukuchaza ingxaki leyo umntwana wam anayo. Ndiza kuthi ke na xa kufuneke ndifumene uncedo ndingabeva oonesi ukuba bathetha bathini na. Mhlawumbi ndingaphela ndiselisa umntwana amayeza angengawo ngendlela engeyiyo aphele esonzakala.

Aboncedo lwezonyango lokuqala abalufumani uncedo olwaneleyo lwengqondo ngoba soloko bexakekile. Bafika emsebenzini, basebenze ze kwakuphela ixesha labo lokusebenza iiyure zabo baphume bagoduke. Okunokwenziwa ke kukuba kubekho oonontlalontle abahlala bekhona maxa onke khona ukuze bathi xa bebuya kuloo ngozi enkulu abazoncedo lokuqala bathethe nabo. Okanye xa umntu eziva enonxinzelelo kubekho abantu abasoloko bekhona bokuthetha.

Ndingacela utata wam athethe naye okanye omnye umntu omdala apha efemelini akhe athethe naye buyincokola le nto mhlawumbi angakwazi ukuzityanda igila kuye khona ukuze akwazi ukufumana uncedo kusekutsha, ngoba angaphela esenzakala ngaphakathi. Okanye aphele elinyazwa ngumfazi lowo wakhe xa kungakhange kwabakho ungenelelo.

Mhlobo wam, ndicela uqhubeke usebenzisa ezi pilisi. Ewe, kona ziza kutyebisa kodwa into ebalulekileyo kukuba uphume uphila kwesi sigulo sakho onaso. Ayinamsebenzi yona eyokutyeba ungaphinde ukhangele iindlela zokohlukana nomzimba lowo omkhulu. Eyona nto ibalulekileyo kukuba uhoye impilo yakho yezengqondo khona ukuze ukwazi ukusebenza kakuhle. Zimisele, ke mhlobo wam, uzisele iipilisi zakho ndiyakuthanda kakhulu.

Eklinikhi makwenziwe amagumbi akhuselekileyo kwaye ekulula ukuthetha kuwo. Amagumbi anezinto ezintle ezinokwenza lowo ulibhinqa elihlukumezekileyo athi xa engena kulo azive ekhululekile emphefumlweni. Makubekho oonontlalontle abasoloko bekhona maxa onke abazawukwazi ukuthetha nabo ngokukhululekileyo kwaye nangokuzithemba.

Mamela ke, mtshana, ndikubonile utshaya. Ukutshaya ayonto ilungileyo, ukutshaya kuyingozi kakhulu. Andiyazi noba ke uba ukhe walifunde na eli cuba ubone ubungozi balo. Usemncinane kakhulu for uba ungonakalelwa ziziphunga. Ndisanqwenela ukuba ube nekamva eliqaqambileyo. Xa usenza ngolu hlobo ke ithi loo nto uqhawula ubomi bakho, uzicuthela ubomi kwamsinyane. Hlukana necuba. Ndiyakuthanda kakhulu.